Izinhlelo zemidlalo ezitholakala kubahlinzeki be-TV be-satellite zihlanganisa imidlalo edumile efana nebhola lezinyawo i-PL, i-UEFA Champion Leagues ne-FIFA World Cup. I-rugby, i-cricket, i-basketball, i-motor sport, fana ne-FIFA one. I-tennis, i-golf The Masters, i-boxing, ne-MMMA, UFC kanye ne-American football. Abahlinzeki abadumile kufaka phakathi i-SuperSport, ESPN, Sky Sports ne-BN Sports.

Izolo kade ngise-mall ngithi ngizama ukusebenzisa i-Wi-Fi yakhona, ngangena ngemvume kodwa-ke ngabhekana ngezingqinamba zokuthi i-signal bengingayitholi kahle ngoba bebabaningi abaxhumile futhi kwabakhona ukuvinjelwa kwama-website athile.

NgoMgqibelo odlule, mina nomndeni wami nabangani bami besibukele ibhola likanobhutshuzwayo kumabonakude we-satellite. Into eyangijabulisa kakhulu ukuthi iqembu lami lakwazi ukuphumelela lahlula le linye iqembu. Besiy'hlalele sinomndeni wami, sinabangani siney'phuzo eceleni sijabulile ngempumelelo yeqembu lethu.

Ngicabanga ukuthi kungaba ngcono uma uhulumeni angaxhasa i-Wi-Fi yamahhala endaweni yasemakhaya ngoba banengi abafuna ukusebenzisa i-inthanethi kodwa bangakhoni ukuyikhokhela. Ukuxhasa le Wi-Fi kungasiza abafundi abaningi ngomsebenzi wabo wesikole, usize abantu abafuna amathuba womsebenzi ku-inthanethi kanye namabhizinisi, kuthuthukise amabhizinisi amancane.

Uhlelo lwe-Wi-Fi yamahhala lungasiza osomabhizinisi ngokwandisa ukufinyelela kwe-inthanethi ngaphandle kwezindleko, okuvumela ukukhula kwamabhizinisi amancane, ukukhanga amakhasimende, nokwenza izinhlelo zebhizinisi zisebenze kangcono. Futhi lungaphinde ludale amathuba emisebenzi lokuthuthukisa imfundo futhi lusize abantu abafuna ukuhweba noma ukufunda online, okuholela ekuthuthukiseni komnotho wendawo.

Ngokuvamile ngiwumuntu othanda ukulalela RNB. Ngakho, uma ngingacikeka kulo luhlu lomculo ngingashintshela ku-Jazz ngoba i-Jazz ungumculo opholile, futhi ngicabanga ukuthi ngingawujabulela ngoba ngiyawuthanda umculo opholile.

Uma nginganikezwa lelo lungelo ngingafaka ama-movie emfundo, ama-movie adwetshiwe okubizwa ngokuthi animation, ama-documentary, ama-live action ne-comedy. Futhi i-movie ngayinye ngingayibiza amanani angu-hundred and twenty to hundred and fifty rands.

Yebo, ngicabanga ukuthi le zinhlelo ziyayisekela imfundo ngoba zisiza abafundi ngokwenza ukufunda kube lula, kujabulise futhi kutholakale noma kunini. Zenza ukufunda kube nokusebenzisana ngezivivinyo, imidlalo, nama-video, futhi zivumela abafundi ukufunda ngesivinini sawo. Zisiza abafundi abanezidingo ezikhethekile, zinikeze ukufunda okuhlangenwe nakho nge-VR noma nge-AR, futhi zivumela abazali nothisha ukuthi balandelele inqubekela phambili yomfundi.

Ngicabanga ukuthi izinkundla zomculo zisebenzisa i-algorithm ehlaziya umlando wokulalela njenge-collaborative filtering, ebheka ukuthi abantu abathanda umculo ofanayo balalela nawuphi umculo futhi. Baphinde basebenzise ama-likes, ukuphawula nokwabelana nakho ezingosini zokuxhumana ukuze bancome umculo othandwa abantu.